Dumelang kantorong ya diterene. Ke le letsetsa tjena hobane kena le mathata a itseng mona. Ke rekile ticket-e ho lona empa ke bona eka terene yona ha e fihle. Jwale ke letsa tjena hobane ke batla ho botsa hore ha ho phoso e etsahetseng ka terene kapa ka tekete ena e ke e rekileng. Hobane ke tla re ke eme mona, athe terene ha e tsamaye.

Ke batho ba semmuso, bo molaola sephethephethe. Ha e le ba bang ba tlameha ho emisa nyana ebe molao o bapala tema.

Ho bohlokwa ngwaneso ho se nwe jwala ha o kganna. Hobane tahi eo, e ka nna ya bapala karolo ho dieheng ha koloi kapa kotsing e nngwe kapa .

Bakganni ba dibese ka ha le bona hore mmuso wa rona o entse botho ho batsofe. Le lona ke kopa le etse jwalo ha ba palama dibese. Re ne re kopa hle tswetswe hore le ba theolele tjhelete eo e ngata-ngata ho palangwang ka yona.

Motswalle, ho palama sefofane ke ntho e monate haholo. Tseo o di hlokang ke hore o reke tekete le hore o tshware nako eo ho palangwang ka yona hobane ha o se jwalo, o tla e fumana o siilwe ke sefofane.

Bakganni ba ditekesi ka ha le bona hore mona Afrika Borwa re phela tlasa mabaka a jwang? Re phela mehleng moo mesebetsi e haellang teng. Jwale rene re kopa hore le basadi le ba fe monyetla wa hore le bona ba kganne hore ba kgone ho thola disentenyana, le bona ba kgone ho reka dijo mahae. Ka ha ho le boima matsatsing ana re phelang ho ona, ntho kaofela e hloka tjhelete.

Mokganni wa Uber, nna kene ke nahana hore o nsiye. Ka ha nna ke tatile, ke tla bitsa e nngwe koloi ho nkisa moo ke batlang ho ya teng. Hobane motho enwa le yena o mabakeng a hae, mme lebaka leo e re tlang ho le tsamaya le lelele. Jwale nna ke tatile ka moo hape.

Ke hobaneng mmila wa teng o le motle ebile ho le bonolo hore o tsamaye mmeleng o motle hakalo.

Ke hobane kgwebo ena ya ditekesi ele kgwebo e kotsi haholo. Ha feela morena wa ditekesi a ka bona e ka wena o wa mo senyetsa nyana kapa ho mo sisinya mona kgwebong ya hae, o tla iphumana o se o shwele kapa ho hlokahala.

Ofising ya dikepe, ke le letsetsa tjena hobane ke halefile, ke sa utlwisisi se etsahalang. Ho tla jwang hore dikepe di emiswe empa rona re se ke ra letsetswa? Hobane nna ka tsebo ya ka, phahlo eo e ke e rekileng, kene ke lebelletse hore e fihle ka potlako. Ha se e sa fihle jwale.

Ntwa ena e tlo qetella e bakile mathata a maholo haholo. Ka ha batho ba ditekisi ba le meharo haholo ebile ba sa batle eng kapa eng e ba sisinyang kgwebong ena. Bongata ba batho bo tla qetella bo shwele ebile malapa a bona a setse a sokola.

Re qeteletse re dumellane ka hore ha hona mathata. Ke tla lefa halofo ya tjhelete eo e neng ke tlametse hore ke e patale hobane ke dutse ha bohloko.